Nka thaba haholo ka hobaneng ke se ke ile nka shebana le sona. Re kgannelwa ke mokganni, re tsamaya ka bese. Mokganni a nwele jwala. Ke ile ka tshwara pelo ka letsoho tsela kaofela. Ke tsamaya ntse ke rapela hore Modimo ke kopa feela ha nka fihla ka tlung, ke santsane ke fe felletse. Ho sena ntho e leng hore e etsahale ho rona ka ofela batho ba re leng ka mo hare ha bese e re tsamayang ho yona.

Nna nka kgona hore ke nke batho ba bane hore ke kgone ho tsamaya le bona ho tloha lekeisheneng ho tla mo toropong mo mosebetsing. Le hona motho o le mong ka kgwedi nka mo patadisa four fifty, hore ke kgone ho tshela petrol kgwedi kaofela. Jwale ke batla batho ba e leng hore ba ikemiseditse ho tsamaya le nna. Ke batla fela batho ba be bane. Re tlo tsamaya kaofela ha rona ka hara koloi ya ka.

Ke ne ke na le leano la hore ka Christmas re ka tsamaya re ye tulong e le e ntle e le bo batho ba eleng hore ba e ke tshaba ho yona. Re kgone hore re lo bapala di-game, ho be monate, re je Christmas teng. Re kgone le hore re bone le batho ba batjha, re etse di-chomi tse ntjha, re bone batho ba bang.

Re nkile leeto le letelele ho ya province-ng ya Eastern Cape. Empa leeto leo ha le ya ka lo re kgahlisa ka lebaka la mathata a latelang. Boemo bo ne bo le bobe ditseleng. Ho ne ho na le kotsi ya koloi, ha re le tseleng re bone kotsi e bohloko ya koloi e nngwe. E bonahalang e ka be e ile ya baka dikotsi tse matla. Hape e ne le tshireletso e fokola fokolang, le ho hlokomela le hlokomelo e mpe mo ditseleng tseo tsa Eastern Cape.

Ke thabela hore o batla ho reka ditekesi tse ntjha. Ke pontsho ya e kgolo ya kgwebo. Empa ke o eletsa hore o etse dipatlisiso o shebe hloko ya mmaraka, o e o loke le le ditjhelete le leano la tsamaisano. Haebe tsohle di hlakile, seo e tlaba mohato o motle haholo ho atolosa kgwebo eo ya hao.

Ke thabela hore o batla ho reka ditekesi tse ntjha. Ke pontsho e kgolo ya kgwebo. Empa ke o eletsa hore o etse dipatlisiso. O shebe tlhoko ya makala, o loke ka ditjhelete le leano la tsamaisano. Haebe tsohle di hlakile, seo e tlaba mohato o motle haholo ho atolosa kgwebo eo ya hao.

Mola ho Arrive Alive, re ithutile hore ha o kganna wena mokgotsi wa ka. O kganne ka lebelo le loketseng. Ebile ha o kganna hole o ntso o phomola, o letsetse haebe o hlakile.

Ee, re qobana le mathata a ngata ha re latela tekesi ka hare ha renke. Ka hobaneng o tla fumana e le hore mokganni wa wa tekesi eo, o tla tla a o jwetsa hore yena ho ilo kena mo o yang o tla o siya tseleng. Jwale dikoloi tseo o di tholang mo tseleng. Ditekisi tseo di fumanang mo tseleng mo, ke tsona tse leng hore di a kgona hore di be di kene ka hare moo o yang. Jwale tseo re qobana le tsona kwa renkeng.

Ee, re shebana le mathata a mangata ha re latela taxi ka hare ho renke. Ka hobaneng haholo o tla fumana e le hore motho a kgannang tekesi eo o tla tla a o jwetsa hore yena ha kene moo o yang, o tla o siya tseleng.

Haholo bakganni ba Bolt ha ba thola motho e le hore o nametse, ha fihla moo a fihlang a tla a re hana tjhelete. Bo ngata ba bona ba nka batho bao ba ba ise mane police station. Ka hobaneng ba tla ba shebana le mathata a mangata. Motho hosane a ka tsoha a re mokganni wa Bolt hona le se a nentseng sona, e leng hore ho mo etsa lotho. Ko re feela yena o na sa batle ho patala mokganni oo. Jwale ha ho le jwalo, bakganni ba ba ngata ba Bolt ba banka ba ba ise kwa di-police station-eng, ba fihle ba hlalose seemo sa bona.